Diaparo tsa setso di ne di dirilwe sentle ebile di tshwanela botoka. Diaparo tsa segompieno di dirilwe ka e kwa tlase mme o duelela fela leina la letswa o kgwebo. Ee, ka bobedi di farologane thata.

Ka go bontsha maikutlo a bone ka botaki jwa bone. Motaki kgotsa seopedi se ke se ratang ke Sam Smith, ba na le seabe ka di pontsho.

Ka go dira jaaka kemedi e e bonalang ya mekgwa, ditumelo le mekgwa ya setlhopha e akaretsa dikgang, dingwao le dipopego tsa loago tse di bupileng setšhaba fa nako e ntse e tsamaya.

Ka go oketsega ga go ngomoga pelo, dijo tse di sa siamang le go sa kgone go bona mafelo a a tala le go itshidila mmele. Mekgwa ya go lepa-lepana le maemo e akaretsa go amogela mekgwa ya matshelo e e itekanetseng, go batla tshegetso le go buelela thulaganyo e e botoka ya toropo e e bayang boitekanelo jwa setšhaba kwa pele.

Ubuntu e tlhalosa sete sa ditsamaiso tsa boleng tsa tshimologo ya bantu ba Aforika, tse di amanang gaufi tse di gatelang kgolaganyo ya batho le tikologo ya bona.

Setswana se na le mefuta e e farologaneng ya ditlhopha jaaka Bakwena, Bahurutse, Bataung, joalo le joalo. Ba kwala Setswana se se sengwe le fa ba bua ka go farologana. Ditso le maitsholo a bona le tsone di a tshwana.

Nnyaa, ga gona ba lelapa la segosi kwa ke nnang teng.

Bangwe ba ka nna ba dumela gore fa mosadi a kopa lenyalo, seo se ka mo baya mo seemong se se kotsi.

Bomme ba dira jaaka dikao, ba ruta mekgwa ya botshelo, maitsholo a tiro le bokgoni jwa go dirisana le batho ba bangwe. Gantsi boitshwaro jwa bone bo tlhotlheletsa maikutlo le ditiro tsa bana ba bone.

Ee, go a kgonega gore monna a itse gore o na le molekane wa gagwe. Ditso di tlhoma melao le ditlwaelo go rotloetsa thulaganyo go kgona go bonela pele le go tlhaloganya mmogo ga maloko.

Ka go rotloetsa, go itlhalosa le go tlamela ka serala sa go anela dikgang.

Moaparo wa setso wa Setswana wa bo mme o itsegeng ka leina la khiba e leng apron e e aparwang go bipa mosese o bidiwang mosese.

Re ja setampa, mabele le papa, le joalo joalo. Ee, ke a itse go di apaya.

Moaparo wa setso sa isiXhosa ka gonne e itsege ka tiro ya yone e e raraaneng ya dipheta, dikgatiso tse di bogale le masela a a mabala-bala e e bontshang kgang e e humileng ya setso.

Di dira jaaka kgolagano e e bonalang le dilo tse di fetileng, di bontsha hisitori ya setso, mekgwa ya botshelo le ditlhotlheletso tsa thutafatse. Go apaya le go ja mmogo go nonotsha dikgolagano tsa lelapa, go tlama maitemogelo a abelanwang le go tiisa maikutlo a go nna karolo ya lelapa.

Ga ke ise ke tseye karolo mo setlhopheng sepe sa Setswana.

Re apara mesese e e mebala-bala.

Ke rata setampa le mogodu.

Re tshwanetse go ja kwa manyalong ka gonne batho ba tla ba tshwerwe ke tlala, ga nako e ntse e tsamaya. Monate one o dula o nna teng gobane go dula go na le metshameko e e farologaneng.